Maungo a na le seabe se se botlhokwa mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa le go nna le seabe mo temothuong, diromelwantle, ditiro le tshireletsego ya dijo.

Pula e e nang thata e ka nna phomolo le lekgwetlho mo baleming bogolo segolo morago ga paka ya tlhaelo ya metsi. Go fokotsa tlhaelo ya metsi mo isagong le go oketsa melemo ya pula e ditogamaano di le mmalwa di tshwanetse go tsenngwa tirisong.

Ke rata go botsa gore o simolotse jang go kgatlhegela tiro ya go suga letlalo la ntlha le gore ke eng se se go tlhotlheleditseng go e dira?

Go jala rooibos-e go tlhoka go thulagano, tlelaemete ya yona e e rileng le maemo a mmu. Rooibos-e e atlega mo mmung o o elediwang sentle wa motlhaba o na leng pH e e ka fa gare ga five point five le seven point oh mme e rata go nna mo letsatsing ka botlalo.

Go thusa polase didiriso di le mmalwa tsa botlhokwa tsa agiwa go akaretsa mananeo a katiso e be baitsenape le didiriswa tsa taolo ya polase ya togamaano.

Gore e nne botsalano, tlelaemete. Balemirui ba tshwanetse go tsepamisa mogopolo mo tirisong e e nepagetseng go dira diteko tsa mmu le ditsela tse dingwe tsa go fokotse tshosometso ya tikologo.

Ke ne ke tla bua ka fao sa gagwe sa butternut-e se se gadikilweng se neng se na le teka-tekano e e itakanetseng ya bontšha le bothitho ka teng, go tswa ka fa sepinatšhe sa gagwe se se gadikilweng se neng se na le monate teng mo e leng gore tota ke ne ke lebile pele go ja botala jwa mme.

Diphologolo di ntshiwa letlalo ka ntlha ya mabaka a a farologaneng. Gantsi di golagangwa le me direlo a a jaaka tlhagiso ya letlalo, paakanyo ya dijo le dipatlisiso tsa science.

Diyunibesithi le di-college tsa temothuo di na le seabe se se botlhokwa thata mo go tlameleng baithuti ka bokgoni jo bo tlhokegang mo temothuong ya segompieno le mo kgwebong ya temothuo.

Ke college le diyunibesithi tsa temothuo di na le seabe se segolo mo tlhabololong ya tsamaiso ya dipolase le go tokafatsa bokgoni ba balemi.

Go fetoga ga tlelaemete go na le ditlamorago tse di golo mo temothuong, pabalesego ya dijo le boitekanelo. Diphetogo tse di akaretsang go oketsega ga mogote, dipula tse di sa ikanyegang le ditiragalo tsa bosa tse di feteletseng.

Go siamela dijalo go na le kamano e golo le go farologana ga tlelaemete ka gonne maemo a bosa a ama golo, thobo le boleng jwa dijalo tsa temothuo. Mafelo a a farologaneng a na le maemo a bosa a a kgethegileng, a a dirang gore dijalo gole sentle mo mafelong a a siametseng.

Go laola disenyi le malwetse ka nako ya go gola go botlhokwa go netefatsa thobo e e siameng le go fokotsa tiriso ya di-chemical-e tse di ka amang ditikologo le boitekanelo.

Thekenoloji e na le seabe se segolo mo go tokafatseng boitekanelo le pabalesego mo tlhokomelong ya polase. Diriswa tsa boitshupo di thusa balemi go tlhatlhoba maemo a bone a boitekanelo, fa di-camera tsa pabalesego di thusa go laola ditiragalo le go fokotsa dikotsi tsa pabalesego.

Balemirui le badiri ba mo dipolaseng ba ka leka-lekanya tlhokego ya go dira ka botswerere le ntshokuno ka go dirisa mekgwa e e tlhomameng ya bolaodi le pabalesego. Go tlhokega go netefatsa gore badiri ba nna le bokgoni jo bo lekaneng go dira ka botswerere fa ba ntse ba sirelediwa mo dikotsing tsa tiro.

Dijalo tsa kgwebo jaaka diterebe tse di dirisiwang go dira beine e na le seabe se segolo mo madirelong a temothuo, ikonomi, tikologo le loago. Temothuo ya morara e na le ditlamorago tse di farologaneng tse di amang ikonomi ya selegae, tswelelopele ya temothuo le mmaraka wa lefatshe.

Go oketsega ga mogote go na le ditlamorago tse di kgethegileng mo boitekanelong jwa mmu le go nna teng ga metsi mo temothuong. Mogote o o feteletseng o ka baka go fokotsega ga di minerale mo mmung. Go oketsa komelelo le go fokotsa bokgoni jwa mmu go tshwara metsi.

Merogo e na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho ka gonne e humile ka dikotla tse di botlhokwa jaaka vitamin A, C, iron-e le calcium-o tse di thusang go nonotsha mmele le go sireletsa kgatlhanong le malwetse.

Balemirui ba ka kopanya temothuo e nnye le ya go itshedisa le makala a mangwe jaaka bojanala le madirelo ka go tlhama le tse di maitemogolo a botshelo jwa polasi. Go rekisa dijo tse di dirilweng ka selegae le go dirisa thekenoloji go netefatsa ditlhagiso tse di kgwa godimo.